Mo setsong sa me ke apara diaparo tse di monate ebile di tlhomologileng tse di tshwanetseng letsatsi le letsatsi le mo sekolong jaaka di-jacket-e, dibutshu le ditlhako tse di motlhofo. Fa dingwaga di ntse di feta diaparo di fetoga go ya ka seemo sa mmino, mebala le ditlhopho tsa setso mme ke simolola go leka diaparo tse di kgabisitsweng tse di nang le mebala e e farologaneng le setaele se se kgethegileng go fitlhelela tsela ya me ya go itse sengwe ka ga diaparo di apariwang ka yone.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference e seno se bontsha tlotlo mo setsong sa gago le boikokobetso, gape se dira gore batho ba amogele go tlhomamisa gore o iketleleditse ka fa godimo ga meletlo e e tlotlegang, moaparo wa setso o ka thusa go tshwaya boitlotlo le setso mo tirong kgotsa mo dipuisanong tse di botlhokwa.

Ke akanya gore moaparo wa setso wa basadi wa Setswana o montle ka gonne o na le mebala e nonne, dipopego tse di phothulogile le ditlhako tse di kgethegileng. O bontsha tlotlo mo setsong le boitlotlo mme o dira gore motho a ikutlwa a le motlotlo le gore a itumele fa a o apere.

Ee, ke akanya gore diaparo tsa setso tse di khutshwane tsa basadi tse di ntseng ditlhotlheletsa bana ba segompieno ka ntlha ya mebala, ditsela le matlhagatlhaga a tsona, le fa go ntse jalo go botlhokwa go tlhaloganya gore diaparo tsa setso di na le molelo le tlotlo mme ga go tshwanela go ama ngwe le go apara diaparo tse di kgoreletsang setso kgotsa tse di seng nang boitshwaro mo bathong. Bana ba tshwanetse go itse go apara ka tloso le ka boswa jo bo siameng fa ba simolola go leka style tse di kgatlhisang.

Fashion-e, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka go dirisa mekgwa e e rileng, mebala le mebala ya setso. Di ka senola dingwao, ditumelo le maemo a a tlwaelegileng mo setšhabeng le tsela e motho a iponelang le go lebegang ka yone mo bathong, di bontsha gore motho o amogetse ditlwaelo tsa setso sa gagwe kgotsa o batla go iponatsa sengwe ka ga gagwe.

Go ya ka setso mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara moaparo o tlhomologileng le o tlotlegang, go le jalo go bontsha tlotlo, diponelopele ya botoka le gore ga a fetola melao ya setso le maitlamo a botona le bosadi mo setšhabeng.